Ndingaziva kakubi kakhulu kodwa ndingafowunela i-service provider yam ndifune ukwazi ukuba kwenzeke ntoni.

Kule mihla awusazikhetheli ngoku uba ufuna ukuya phi na ngaphandle kokuba une-medical aid, uyaya apho ufuna ukuya khona kwi-private kodwa ngoku kuthathwa ngokweendawo zokuhlala. Ndijonga kodwa ucoceko lubalulekile, iklinikhi ibe klini, noonesi bakhona ibe ngoonesi abangajongi iingxaki zabantu kodwa benze le abayizeleyo yokunceda izigulane.

Linceda phaa kuthi ngemini kaxakeka ukwazi ukufumana loo nto uyifunayo ngoba abantu abahlali benemali. Yingakho kubalulekile okanye ke kuya ngokomntu ngoba mna ngokunokwam, andiboni kubalulekile ukuba nekhadi le debit. Kodwa xa kunothiwa ndizawubhatalwa ndingamxelela umntu uba kubaluleke kuba kusezawubakho bakho imini angakwazi ukufikelela kuloo nto, eli khadi lingamnceda ekuyifumaneni.

Wanzima ke ngoku lo umbuzo. Ndizawude ndixoke nokuxoka ngoku ngoba ezinye iimpendulo ndiyazicingela. Lona andinalo ulwazi, hayi, andizode ndixoke. Andinalo ulwazi ngezinto zee-loan zokuthenga izindlu ngoba nam ndisafuna olo lwazi.

Ukuba ndinayo imali yokumnceda ndingamnceda. Kodwa ke andizuyazi into ebangela uba avele aye kwi-loan shark ebendishiye endlini angabuzi kum kuqala, wonke umntu ngoku sele eyazi indlela ii-loan shark ezisebenza ngayo. Kona ndingamnceda.

Kule mihla kunqabile uba umntu omdala abe kanti akayazi ezi zinto zenziwa ngefowuni. Xa enayo i-bank account ayivule i-app efowunini, kubalulekile uba umfundise ngoku esagqiba ukuyivula uba ingamnceda ekuthengeni umbane, ingamnceda ekuthumeleni imali, ukuthenga i-airtime, zonke ezo zinto ezikhoyo phaya angazode akuthume kunetha.

Ayingogqirha kuphela abantu abanaloo ngxaki yokuba izicelo zabo zikhatywe, nabanye abantu abasebenzayo. Kaloku xa uboleka imali uzawuthenga indlu kunezinto abazijongayo ezinjengoba i-credit check yakho ihamba njani, kukho futhi nezinga okufuneka ube kulo, iqondo lokuba ungumntu obhatala njani. Amaxesha amaninzi kunzima ukufumana eso sicelo, iye ingengomhlobo wam nam lo, ndinayo loo ngxaki. Ndikhe ndambona umntu esokola wade wangayifumani indlu.

Ndingamxelela ukuba akunyanzelekanga ngoku aphume abe esiya edolophini ukuthi akhuphe imali okanye anike umntu imali, angayenza kule kule app. Angazithengela i-airtime kule app, angazithengela umbane kule app, akunyanzelekanga aphume. Ingamnceda kakhulu.

Kuyaxhomekeka ke ngoku ukuba yeyiphi na le ayithathileyo. Yile nto kubalulekile ukuba wazi ngale nkampani othatha kuyo i-insurance policy, ezi ziyabhatala. Xa ungabhatalwa, hayi isuba kunzima kakhulu. Ngoba nokuba mos uyabatyala, bayakubhalela bakuxelele uba uyatyala uzokwazi ukuthi ubhatale ngale ndlela benivumelene ngayo. Into eyenza ungabhatalwa yile yoba nawe uyasokolisa, yiloo nto ke kufuneka ubhatale i-premiums njengeendlela obuqheliluba kufuneka uzibhatale ngayo nawe wavuma.

Ubhatala le mali incinci eza kujika ibe yimali enkulu ngexesha lengxakeko. Kuba ke ukufa yinto engaziwayo uba izawufika nini na, kubalulekile uba uhlale uzilungiselele kungazusokola abo ubashiya ngasemva. Kubalulekile futhi ukuba wonke umntu abeke indlela afuna ukusiwa ngayo kwikhaya lakhe lokugqibela. Abanye omasingcwabane bayakuvumela ukhethe ne-coffin, ukhethe i-tombstone, waziwe ukuba ngalo elo xesha xa kufuneka yonke le nto iphumelelisiwe, bona bavela bayahamba ke ngokweminqweno yakho.